Nka tsaya seemo sa go dira call, ka ge ga o founile o kgona go utlwa lentswe la gagwe, ke moka nako tse nngwe, ke tla romela molaetsa, but ga ke batla go utlwa gore o tsogile jang, le nna ke mmutsisa mo botshelong ke tsogile jwang, mo boitekanelong ba me, ke tla mo founela.

Ke bile le one ka founela the service provider ya nthusa ka go rarabolola bothata joo.

Ke molemo wa go boloka nako, molemo wa go kgona go dira dilo tse dingwe ga santse o letetse o di rekileng founong, internet-eng.

Ke ka lebaka la gore batho ba Aforika Borwa ba itsewe thata ka go support-a le go ba le lerato.

Bontsi ba batho, ba bona melao e le metelele, le gone bontsi ba nako ga ba batla go di sebedisa e be e le ka tshoganyetso go sena nako ya go bala melao, le maemo a diterena.

Ga ke na kitso e kgolo e fela ke nagana gore fa selo se tlhokwa ka bontsi ebile se se gona boleng ba sone bo ya godimo, so seo se raya gore go ka 'iragala gore, ga gona di-service providers di le dintsi ko nageng ya Zimbabwe jaaka ge re bona boleng ba one gigabyte e fitlhelelwa e le kwa godimo.

Ke akanya gore nako e siameng go dirisa di tshegetso tsa mogala ke ga go tlhokagala fela ga o tshwanetse go romela molaetsa kapa o le mo founung le mongwe ditsala, wa leloko, kgotsa go na le seo o se fetololang o 'ira research, e fela go be le nako e o dulang o se tshwara sa dule o le mo mongwe mogaleng.